Ke nka mo eletsa hore ho bohlokwa hore, a batle karata ya medical aid kapa a etele sepetlele se haufinyana.

Bohlokwa ba ho ba le insurance ya koloi, ke ka hobane dikotsi di ngata tseleng kapa e ka utsuwa kapa e lahlehe mabenkeleng. Ha ho le jwalo, koloi ya hao o insure-rile, ho a kgonahala hore ba insurance ba e lefe koloi ya hao kapa ha e tholahala e le kotsing, ba e lokise.

Ke buisana le mosebeletsi bankeng moo ke bolokileng tjhelete ya ka teng. Ka mabapi le kotsi e seng e ntlhahetse ke hloka ho hula tjhelete ya ka yohle, ke mpe ke kwale account ya ka hanghang tsatsing lena. Empa mosebeletsi wa banka o mpontsha mabaka le ditlhotseho tsa hore hobaneng a sa ntumelle hore ke kwale account-o ya ka, ka hobane tjhelete ya ka e bolokehile bankeng, ebile e tla ntshebeletsa ka le leng la matsatsi. Ke bona e le mohopolo o motle a ntjwetsang ona.

Ke buisana le ba company ya insurance, e bitswang ka Motapong. Ba mpontsha le ho ntshepisa hore ha ke ba le bona, ha ke nka insurance ya bona, ha ke hlahelwa ke mathata ba mpha tjhelete a mme, nna be ke etsa tsohle tse ke hlokang ho di etsa bakeng tsa kotsi e tlabe e ntlhahetseng ka tsa lepato, ke bona e le kakanyo e ntle, e nepahetseng ebile e ntshwanetseng e ke e hlokang.

Selemong sena ke buisane le bontate ba seterata, bontate ba butsing, ba kenetseng mokgahlo o bitswang ka Ha re arolelaneng. Ke mokgahlo mme ba rekelanang, ba fanang ditjhelete ho tswa ho wena hore o batla tjhelete kapa o batla ho rekelwa. Selemong sena ke bolokile ebile ke ikemiseditse hore ke be le bona hore ha selemo se fela, le nna ke thabe tje ka bona.

Ho reka ntlo ka tjhelete tsa dikadimo ho bohloko haholo ka hobane e otla wena haholo moreki. O tla qetella o so o sa bone seo o se sebeletsang, ka hobane ba tla be ba o hulela haholo, mme qetellong o tla qetella o bile o jelwe yona ntlo eo. Ho bohlokwa hore o boloke tjhelete ya hao pele be se o qala ka ho reka ntlo.

Bothata ke hore cheque account, e phahame haholo ho fetisa saving account. Hobane cheque account ke ya batho ba sebetsang hantle ebile ba kgolang tjhelete e ngata. Ke ka hoo ditjeho tsa ona di phahameng haholo ho fetisa tsa savings account.